Re apara mefuta-futa ya diaparo, lesela teng ke lesela la kgaka, re ka apara jaana ka kapa .

E seng di-conference fela le kwa lenyalong di apariwa le ka letsatsi la go keteka Heritage Day le go bontsha gore wena o wela ko setsong se se feng.

Moaparo wa setso ke naganang gore o montle ke moaparo wa Setswana, ke moaparo o kgatlhisang, ke moaparo o o bontshang tlhompho le mo basading.

Gongwe e ka ba tsona tse di dirang gore bana ba segompieno ba apare meaparo e khutshwane ka gonne bontsi ba bone ba rata diaparo tse di khutshwane ba rata diaparo tse di ntshang nama le matsele.

Moaparo jaaka wa Setswana ba apara dibaga tse di-blue and white, le lona lesela la kgaka le le blue and white ke le le bontshang tlhompho le le telele mme ba-Tswana ba apara tuku godimo ga tlhogo le mesese ya bone ke e metelele mme ba apara ka ditlhako tse di bidiwang masantase.

O tshwanetse go apara diaparo tse di sa bontsheng nama, diaparo tse di sa kgontsheng matsele, diaparo tse di sa bontsheng tlhogo, tshwanetse a apare mosese o motelele a fitlhe le magetla a gage, a apare le tuku mo tlhogong mme a apare moaparo o o bontshang gore o nyetswe ka gare ga lapa le tlhomphegang ebile le ena tshwanetse a tlhomphege ka moaparo wa gagwe wa maleba.

Diaparo tsa Setswana go le gantsi di dirwa ka letlalwana a phologolo e itseng mme bo bontsha le leteisi.

Ke akanya gore setso le diaparo tsa basadi se tlhompho e tshwanetseng ba e fitlhele mme se dira ke batsadi gore ba tsebe gore ba tswa kae ba tsebise le batho ba e le goreng ba ratana le bona gore bona setso sa bona setso se se jang le meaparo ya bona e jang.

Fa e le dilo di le pedi tse di farologaneng ka gore moaparo wa setso le meaparo o o tlhomphegang ga se moaparo wa di-fashion-e, di-fashion-e ke meaparo e le goreng e tswileng mo tseleng ebile e ntshang matsele le dinama mme meaparo ya setso le meaparo ya go tlhomphega e a go bontsha basadi .

Ke diaparo tsa setso tse di farologaneng di tlhalosetsa bontsi ba banna gore mosadi kwa setsong sa kwa gabo o apara jang, a o apara go tlhomphega kgotsa ga a apare go tlhomphega mme diaparo tsa setso di na le seabe se segolo mo nakong ya boswa ka gonne di bontsha bašwa tsela e e maleba ya go apara o le mosadi ebile ge o le mosadi a nyetseng.

Fashion-e ya segompieno e rotloetsa go leka-lekana ga basadi le banna ka gonne fashion e ya gompieno re na le banna ba ba aparang diaparo tsa basadi ebile ga ba banna le basadi ba aparang diaparo tsa banna.

Go kile go a tsena fashion-e e ntšhwa fashion-e e ntšhwa e e dirang gore basadi ba ikgethele gore bona a na ba batla go apara diaparo tse di ntseng jang ba batla apara diaparo tsa go ntsha nama le magetlha le matsele kapa ba batla go apara diaparo tse di fitlhang dilo tsotlhe mo mmeleng?